Rona Batswana re apara diseope ebipa fela ka morago le ko pele ke ya banna kgotsa basimane mme basetsana ba apara makgabe le go kwala mo matseleng mme ga nako e ntse e ya dilo di fetogile go aparwa di short-e, basimane mme basetsana ba santse ba apara makgabe ka nako jona ele ya setswana ba e dirile sekete.

Ee meaparo ya setso e ka apariwa kwa meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference mme go batla go apariwe meaparo ya setso e e maleba ka gore meaparo ya setso e farologane, ga o le mosetsanyana o ka apara makgabe ga e le gore ga e se o bone nyalo mme ga o setse o le mme o mogolo o ka apara khiba go bipa gore kgotsa go bontsha gore o mme o setseng a tserwe.

Paro o o montle wa setso wa basadi ke wa batho ba ba tserweng, gore ke nagane jalo ke bona o le montle ka ga mosadi o tlabe a ibipile magetlha ka tuku kapa yona sholo ya go bontsha gore o tserwe le go ikwala tlhogo ka go rwala tuku go bontsha gore o tserwe.

Ee gone diaparo tsa bona di dikhutshwane mme ke bona e le thotloetšo ya gore ba apare dilo tse dikhutshwane ka gonne ba bona tsa bone tsa setso di letlellwa mme setso se ne se reela gore ka gore ke bana ba se itshabe jaanong ka re phela mo nakong e e senang boammaaruri ke bona go se maleba.

Fashion-e ya diaparo le dibaga tse di lemogisang kgotsa tse di bontshang dingwao le ditumelo, motho o kgona go mmona ga a apere mebala kgotsa diaparo tsa merafe ya go fapafapana jaaka merafe ya seTsonga o bona ka mebala e mentsinyana mmala jaaka serolwane, botala, bosweu le tse dingwe mme merafe e mengwe e na le diaparo tsa dibaga tse di nang le mebala e mebedi kgotsa go ya e meraro jaaka bo seTswana le bo seSotho ka mebala e mesetlha le e mesweu kapa mmala wa legodimo.

Mosadi ga a nyetswe o mmona ka go rwala tuku kwa seTswaneng ya mmala wa legodimo, a apare khiba ya mmala wa legodimo le bosweu le go ipaya tuku mo magetleng go bontsha gore o tserwe ke mongwetsi ga e sa tlhole e le ngwanyana wa gore a ka tsamaya fela a ntshitse dirwa tsa mmele o tshwanetse go di bipa gore di se bonwe ke ba bangwe.

Paro tsa setso tsa seTswana di dirwa ka makgabe kgotsa kgetsi e leng makgabe seo se bontsha ga ngwanyana a ise a itemogele sepe mo botshelong, go raya gore ga ise a ikopanye le motho wa monna, ga ise a kopanele sepe le monna so go bontsha gore e santse e le ngwanyana mme mo basimanyaneng ke diope ba bipa pele le morago, seo se ne se bontsha gore e santse e le di mmotlana mme ga ntse o gola o ka bipa matsele go bontsha gore o mosadi.

E e leng teng mo gareng ga diaparo tsa basadi le diaparo tsa setso ke gore gone jaanong basadi ba ikaparela fela ba apara dilo tse di khutshwane mme e le mosadi o mogolo o a tserweng mme ka setso ba bipa go bontsha gore o mosadi wa motho.